Nazi izinyathelo zokubeka phambili ukunakekelwa komfundi, bheka izimpawu zokuphila, hlola ukuthi umfundi uyaphefumula yini, inhliziyo iyashaya yini futhi uma ekhumbuzekile noma cha. Cela usizo oluphuthumayo, shesha utshele uthisha omkhulu, udokotela weskole noma ushayele inombolo yezimo eziphuthumayo, nika usizo oluyisisekelo. Uma ephatheke kabi mnikeze ukuphumula bese umgcina eshisile noma ebanda kuye ngesimo, uma eputshukile hlola i-ABC, i-airway breathing circulation.

Isiguli esithola imiphumela engemihle noma sibhekana nokusebenzisana kwemithi elwa ne-TB, i-Tuberculosis singazizwa kabi kakhulu, hhayi emzimbeni kuphela kodwa nokwengqondo, nazi izindlela ezivamile ukuzizwa ngayo. Ukukhathala nokucindezeleka, ukwelashwa kwe-TB kudinga isikhathi eside okungenani izinyanga eziwu-six, futhi imithi ingaba nemiphumela engemihle. Lokhu kungadala ukuthi isiguli sizizwe sikhathazekile singenalutho ithemba noma sikhathazeke ngokuthi ayisiphilisi kahle imithi.

Amadoda awakhali le mikhuba ivame ukufundiswa kusukela ebuncaneni futhi ifundisa amadoda ukuthi angakhombisi ubuthakathaka, lokhu kubangela ukwesaba ukucela usizo ngoba kubonakala njengophawu lobuthakathaka noma ukuhluleka. Amadoda angacabanga ukuthi ukuvuma ukuthi unezinkinga nokufuna ukwelashwa kusho ukuthi awuqinile, ukucwaswa nokuhlukaniswa, ukusebenzisa izidakamizwa kudlalwa kabi emphakathini kuthiwa kuwubugwala noma ukungabi namandla okuziqondisa. Lokhu kuvimba amadoda ukuthi angafuni ukukhuluma noma ukufinyela ezinsizeni, besaba ukuhlukunyezwa noma ukuhlonishwa kancane.

Njengomhlengekazi wesikole indima yakho ayigcini nje ngokunikeza usizo lwezempilo lomzimba kuphela, kodwa idlala indima enkulu ekuqinisekiseni ukuphepha nenhlalakahle yengqondo yomfundi. Uma umfundi olimele ecindezelekile futhi ekhathazelekile nazi izinyathelo ezibalulekile ongazithatha, qinisekisa ukuphepha komzimba, hlola ukulimala komfundi. Bese unikeza usizo lokuqala oluyisisekelo, ukuhlanza inxeba, ukufaka ibhandeji noma ukufakwa iqhwa.

UZanele angathatha izinyathelo ezilandelayo ukuze azivikele ekuthelelekeni nge-COVID-19 uma egibela itekisi ephithizelayo, agqoke imaski kahle, ageze izandla njalo, agweme ukuthinta ubuso bakhe, avule amawindi.

Uma uThabo enezimpawu ezifana nobuhlungu bomphimbo, ukukhwehlela nomkhuhlane omncane futhi engazi ukuthi ngabe yi-COVID-19 noma umkhuhlane ojwayelekile, kufanele enze lokhu okulandelayo. Azihlukanise kwabanye abantu self-isolate, ahlolwe i-COVID-19, azinakekele ekhaya, aphephe, aphuze amanzi amaningi, xhumana nodokotela uma izimpawu ziba zimbi.

Ukufuna usizo kumelaphi wendabuko kungaba ingxenye yendlela yokwelapha ngokwesiko, kodwa akusanele ukuphumela khona kuphela ikakhulukazi uma ingane ivame ukugula.

Ukucindezeleka kuthinta kabi impilo yenhliziyo ngezindlela eziningi futhi kuyingozi uma kungaphathwa kahle, nansi indlela okuthinta ngayo, kwandisa ingcindezi yegazi high blood pressure lapho umuntu icindezelekile umzimba wakhe ukhipha amahomoni afana ne-adrenaline. Kwenza kube lula ukuthi umuntu azenzele imikhuba emibi njengokudla okungaphephi, okungazilolongi, ukubhema noma ukuphuza kakhulu utshwala, konke lokhu kwandisa amathuba ezigulo zenhliziyo kungaholela enhliziyweni eshaya ngokungajwayelekile

Ukuze abantu abakhubazekile bathole imithi yokugoma ngendlela elula nefanelekile, kunemizamo ethile engenziwa, nazi ezinye izindlela ezingasiza, ukuhambisa imithi yokugoma ezindaweni zabo, uhulumeni noma izikhungo zezempilo zingahlela izinsizakalo zokugoma ezihambayo, mobile clinic. Ezifika ezindaweni abantu abakhubazekile abahlala kuzo.

Ukuklama umkhankaso wezempilo wabesilisa kudinga ukuhlela kahle, ukuqonda izidingo zomphakathi, nokubandakanya izithameli ngendlela efinyelelekayo nehloniphekile, nazi izici eziyisisekelo engizocabangela kanye nezindlela zokubandakanya izethameli. Izici engizozicabangela, izidingo zezempilo ezithile zabesilisa, ubudoda obunempilo, mental health, stress, depression, uhlolo lwe-prostate cancer, izifo ezithelelana ngocansi, STI, HIV and AIDS. Ukulinyazwa emsebenzini, occupational health, izinkinga zokusebenzisa utshwala noma izidakamizwa.

Ukufundisa asebekhulile ngezinzuzo zemithi yesintu neyesimanje kudinga indlela ehambisana nesiko lwabo, nolwazi lwabo kanye nendlela abamukela ngayo ulwazi olusha, nazi izindlela asebenzayo zokufundisa asebekhulile. Izingxoxo zomphakathi, hlela izinqunquthela noma imihlangano emphakathini lapho kukhona ukuxoxa phakathi kwabahlengikazi, odokotela bendabuko, izangoma noma izinyanga, nabantu abadala. Qiniseka ukuthi inhlonipho eyagcinwa futhi abanye asebekhulile bayakhuthazwa ukuthi babelane ngolwazi labo.

Uma ingalo yephukile kodwa kwangenziwa i-X-ray lokhu kungaholela ekwelashweni okungalungile, uma ithambo eliphukile lingalashwa kahle lingaphola ngendlela engalungile, libangele ukugobeka noma ukungasebenzi kahle kwengalo unomphela.

Inhlanzeko ibalulekile kakhulu ekuvimbeleni izifo ngoba ukugeza izandla kahle kususa amagciwane, amagciwane engabangela izifo ezifana nomkhuhlane, isifo sohudo nezinye izifo ezithathelana kalula. Kunciphisa amathuba okugula uma izingane zifundiswa izindlela ezinhle zokuhlanza, ziba namathuba amancane okuhlaselwa izifo ezivamile ezikoleni ezifana ne-flu noma isifo sokugaba.